Fhio zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha fhedzi zwa dzi tshile, hone khaedu yo vha ifhio. Ndo vhuya nda lingedza u ṱavha muroho wa thanga houḽa muroho a wu ngo tshila ngauri fhethu he nda vha ndi khou ṱavha hone ho vha hu na matombo ha dovha ha vha na thaidzo ya maḓi, ho swika he ha vha na tshifhinga tshe ha vha hu sina maḓi vhege yoṱhe zwa sia houḽa muroho wa thanga hu tshi fa.

Nṋe ndi vhona vhurotho vhu no itiwa ho ḓala gurowu vhu na mutakalo wavhuḓi ngauri zwi ita uri dangani ḽa muthu hu vhe na tsukanyo ya vhuḓi.

Nṋe ndi takalela u ḽa mukapu wa tshi rothule, ndi mukapu une rine vhavenḓa ri dzhia tshibakete uri tshi ravha tshiṱuku ra shela mugayo nga ngomu ra shela na maḓi ra u tiba wa eḓela u tshi vhila. Hezwi ni tshi uḽa u ngaho sheliwa venigar nyana ngauri u a vhavhelela u a ḓifha mukapi wa tshiruthule.

Nṋe athi athu ḓi wana ndi tshi khou ḽa mukapu kana vhuswa ho bikiwaho nga makhaha, saizwi nṋe na makhaha ri sa to anḓana zwavhuḓi nṋe nda ḽa makhaha ndi a bva zwipundu pundu muvhili u a ṱhoṱhona, zwine zwa amba uri mini makhaha a a nnyita uri ndi vhe na aḽedzhi.

Makhaha ḓivha uri a ita uri dangani ḽa muthu hu vhe na tsukanyo ya vhuḓi a dovha hafhu a vha na pfhushi nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u itela muṅwe .

Nṋe a thi a thu ḓi wana ndi tshi khou ṱavha gurowu kana u lima gurowu tsimuni yanga, ngauri ndi tshi ya mashophoni a thi wani thanga dza hone kana a thi wani mbeu ya gurowu fhedzi ndi a takalela u i u lima.

Nṋe ndi tshi lugisela u ḽa weetbix thi, ndi dzhia tshikhafuthini nda shela zwibiskitsi zwivhili kana u vhea zwibiskitsi zwivhili zwa weetbix nga ngomu ha tshikhafuthini, nda shela mafhi a luvhisi kana ma e nda shela mafhi a luvhisi.

Nne ndi shavha u zwifha nga ha jungle oats, fhedzi ndi vhona vhaṅwe vha tshi i bika vha tshi i shela bodoni wa shela maḓi kana mafhi a luvhisi vha to i bika vha tshi fhedza vha i fula vha kona u i shela swigiri, fhedzi kha sia ḽa nga nṋe a thi ḽi jungle oats.

Ndi shavha u zwifha nga ha hoyu mutshelo, athi hu ḓivhi athi athu vhuya nda vuwa ndo u vhona vhutshiloni hanga ndi shavha u amba zwithu zwine a thi na vhuṱanzi nazwo.

Maapuḽa kha sia langa nṋe ndi a shumisa u ita desert ndi dzhia maapuḽa nda tshetshelela nda shela kha tshikhafuthini nda shela na yogathi na miṅwe mitshelo yo fhambananaho nda zwi isa firidzhini nda zwi ḽa sa desert.

Unga vha dzhia maswiri vha miṋa maḓi haaḽani nga mitshini vha tshi fhedza vha ṱanganisa na dzikhemikhala kana na e.

Vhupo ha hashu, vhathu vho no fuwa mbudzi vha dzi itela ṋama vha dovha vha zwi shumisa kha mafhi, ndi vhona zwi zwavhuḓi u fuwa mbudzi sa izwi musi u si na tshisevho kana u sina tshelede ya u renga tshiṅwe tshisevho u a kona u ḽa mafhi a mbudzi kana wa vhulaya mbudzi nthihi wa sevha ngayo muṱa wa wa lalela.

U xela ha Zwiḽi zwi kwama kana u thithisa.

Vhathu vha u lima kana vhalimi vha tea u lima kana u dzhiela nzhele zwithu zwine vha khou lima uri zwi kho vha khou zwi lima nga khalaṅwaha yone naa, sa izwi hu si zwoṱhe zwithu zwine ra zwi lima nga khalaṅwaha iṅwe na iṅwe zwiṅwe zwiliṅwa zwiṅwe na zwiṅwe zwi na khalaṅwaha yazwo.

Vha tea u ṱhogomela mavu ane vha khou lima khao, musi muthu a tshi yo thoma bindu ḽawe kana bulasi yawe, nga thome a tshekuluse mavu awe a dovhe a sedze uri fhethu hune a khou lima hone arali havha na miḓalo zwithu zwine a kho lima zwi ngasi kumbiwe naa, kana harali havha na na mi muya.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa zwi ita uri mitengo i ye nṱha ngauri nga hetsho tshifhinga zwiḽiwa zwi vha zwi si zwi songo ḓala zwivha zwi tshi kho to kona u swika zwavhuḓi vhathuni, ndi uri ndi hafhaḽa hune ra wana tshiṅwe zwiḽiwa ri tshiya mashophoni ri sa zwi wani ngauri mini i.

Zwiḽiwa zwi tea uvha zwithu zwo tsireledzeaho, na vhoramabindu kana vhalimi vha tea u ṱuṱuwedzwa uri vha lime zwiḽiwa zwi re na mutakalo kha tshitshavha, na vhathu kha tshitshavha vha tea u ṱuṱuwedza u ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo ngauri.

Musi fhethu hu sa khou wana pfhushi nga mulandu wa tshanduko ya kiḽima zwi sia na vhathu mutakalo wavho u luṱhaṱheni, ngauri vho ramabindu kana vho rabulasi vha sa lima zwiḽiwa zwa pfhushi zwi sia vhathu vha tshi khou tevhela zwiḽiwa zwi zwisi zwi sina zwi si zwa pfhushi

Zwi engedza khombo ya malwadze nga nḓila i tevhelaho, vhathu a vha tsha kona u wana zwi nduri vhathu vhanzhi vha vha vha satsha kona u wana zwiḽiwa zwi re na mutakalo, zwi ita uri vha ye vho ḽa dzi ṋama zwithu zwine a zwina mutakalo, vhaṅwe vha fhedza vha nga u nga u nga uri vha tshi ḽa hedzo ṋama dza hone vha ḽa na marambo ane a dovha a vha mini a sia mutakalo wavho u luṱhaṱheni, ndi ngazwo ri tshi dzula ri khou ṱuṱuwedza vhathu uri vhathu a vha ḽe zwiḽiwa zwa mutakalo vha fhambane na dzi ṋama a dzi na mutakalo dzi ḓisa malwadze fhedzi.

Zwisṱirathedzhi zwa mutakalo wa tshitshavha zwine zwa nga fhungudza masiandaitwa a vhuḓifari ha u ṱahela ha zwiḽiwa ndi uri, muṅwe na muṅwe kha thome hu vha na ngade muḓini wawe, a lime zwiḽiwa zwa pfhushi zwiḽiwa zwi re na mutakalo ngauri zwiḽiwa zwine ra khou ḽa ṋahasi a zwi na mutakalo, zwi thusa na matshelo musi u si na tshelede kana u sa koni u swikelela tshine wa kho tea u khou tama u tshiḽa u a kona u dzhena ngadeni yau wa ka muroho kana tshikoli zwoṱhe zwenezwo zwe wa lima hanefho ngadeni yau wa ya wa bika wa ḽa na vhu na vha muṱa wau, vhutshilo haya phanḓa muvhili wa wa vha na mutakalo.

Nga ha kuvhonele kwanga musi zwinoni zwo ṱhukhuliwa mithenga a vha i laṱi vhunzhi ha vhathu vha a kona hafhu u dovha vha i shumisa vha ita tshiṅwe tshithu kana u bveledza tshiṅwe tshithu kha mithenga ine heiḽani u fana na musi a tshi dzhia mithenga iḽa a ita ngayo fether dasithi a ya u i rengisa a i rengisela vhathu vha tshaka dzo fhambananaho.

U ṱhukhula khuhu kanzhi a zwi dzhii tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa arali ri kho amba nga ha khuhu nthihi hone ro wana muthu ane a kona u ṱhukhula khuhu, hu na vhathu vhane vha kona u thukhula khuhu lune ra sala ri tshi khou vhona uri hetshi ndi tshipiḓa tshifhio tsha khuhu.

Vhunzhi ha vhathu vha dzhia lukanda holuyani vha lu ṱanzwa uri ndi songo sala lu tshi suvha vha kona u lu bika, vhaṅwe vhathu ngauri a vha ḽi lukanda vha a lu bvisa vha lu laṱa vha bika ṋama yo ralo i mupfhemu.

Lukanda lwa tshifuwo kana lwa zwifuwo kha vhavenḓa lu na mushumo vhunzhi ha vhathu vha vhamba nga lwa ngoma, vhaṅwe vha lu dzhia vha lu shumisa sa thovho vha dzula nṱha halo musi lwo no oma.

Ri dzhia tshithu tshine ra kho nyaga u tshi ṱhuvha kana tshifuwo tshine ra kho nyaga u tshi ṱhuvha ndi ḓo ita tsumbo nga khuhu. Musi ri tshi nyaga u ṱhuvha khuhu ri dzhia khuhu ra i dzhenisa nga ngomu ha sambelo ḽa u tambisela dzi puleithi, ra dzhia maḓi o fhisa ra shela nga ngomu ha sambelo heḽia ḽe ra panga hone khuhu ra fhedza ra bvisa khuhu heiḽani ra isa kha sambelo ḽine a ḽi na maḓi ra kona u ṱhuvha khuhu heiḽani. Musi ri tshi shela maḓi o fhisa haḽa ri vha ri khou itela uri musi ri tshi kokodza mathenga aḽa a songo bva na ṋama a bve o ralo ṋama yo sala thungo ṋama i saḽe thungo mathenga a ye thungo.

A vheiwa nga ngomu ha bakete kana tshibakete a kona u vha makheṱha musi ono vha makheṱha a sheliwa kha saga a bvisa maḓi haaḽani ane a vha a na a sala mafhi a phakheṱhe fhedzi, ndi zwine ra vhavenḓa vha itisa zwone nga tshivenḓa nga tsha hashu ri ita zwezwo.

Musi vha tshi khou ṱhavha vha tea u vha vha khou ḓivha uri vha khou ṱhavhela zwithu ḓe na hetsho tshithu tshine vha khou tshi ṱhavha vha khou tshi tsireledza kha mini na vhone vha tea u vha vhone sa mu ṱhavhi vha tea u vha vho ambara zwithu zwo tsireledzeaho u fana na magiḽafu na tshikelekete tshine tsha vha mask.

Miraḓo i hone ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba sa vhavenḓa mukumba wa zwipuka kana tshifuwo u na mushumo, sa zwe nda zwi ambisa zwone murahu ndi tshi ri mukumba wa tshifuwo ri vhamba ngawo ngoma tshiṅwe tshifhinga ra u shumisa sa thovho ra dzula nṱha hawo.

Nḓila dzi hone dzine dza fhiriselwa kha murafho u ḓaho kha lushaka hu tovha uri murafho wa zwino a u tsha ḓivha zwinzhi nga ha sialala.

Mvelele ya tshivenḓa a si kanzhi kana ndi to ḽi vhea nga hei a thi a thu vhona muṱa une wari wo ita muṱambo wa ṱhavha hezwinoni, vhunzhi ha vhathu vha ṱhavha zwiṅwe zwifuwo zwi ngaho dzi kholomo, dzi mbudzi, dzi nngu zwinoni asi kanzhi. Vhaṅwe vha vha dzhia zwinoni na maivha vha zwifuwa miḓini yavho a si kanzhi u tshi nga to wana vha tshi kho ita tshimima vha kho shumisa zwinoni.

U ṱhukhula khuhu nga zwanḓa arali ri tshi kho to ḽi vhea nga nḓila ya uri u ṱhuvha khuhu nga zwanḓa ndi vhona zwi zwone zwi re khwiṋe u fhirisa u shumisa mutshin, i ngauri mitshini kana mutshini kanzhi a u bvisa mashika oṱhe nga zwanḓa ndi ḓo ita nga nḓila dzoṱhe uri mashika oṱhe a bve.

Kha musalauno a si kanzhi ri tshi nga wana muthu a tshi khou rengisa mukumba wa tshifuwo vhathu vhanzhi vha to ya dzi bulasini vha tshi ya u humbela mikumba iyo kha vhatshena, a si kanzhi ndi tshi nga wana muthu a tshi kho to rengisa mukumba wa wa zwifuwo tshifuwo kana zwifuwo. Vhunzhi ha vhathu musi vha tshi vhulaya tshifuwo kana zwifuwo muḓini une wavha na vhakegulu u ḓo pfha vha kegula vha tshi ri ni songo laṱa uyo mukumba, zwi amba uri vha na mushumo na wo mukegulu vha a ḓivha uri vha khou nyanga u ita ni ngawo vha huṅwe vhavha vha khou nyanga u ita thovho yo dzula.

Muswa wa musalauno a si zwinzhi zwine nda to ḓivha nga ha u bviswa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu kanzhi ndi vhona vhathu vha vhanna vha muṱani wa hashu vha tshi dzhia lufhanga. Ndi uri vha vhulaya mbudzi vha i vhofha mulenzhe vha i nembeledza kha muri vha dzhia lu lufhanga vha tshi kho vha senda lukanda holuyani vha tshi kho viya lukanda u swika vhutshilo bva, a thi ḓivhi vho dziṅwe nḓila dzine vhaṅwe vha ngavha vha tshi dzi ḓivha mara zwine nda zwi vhona hashu ndi zwezwo.

Musi ro sedza bulasi ṱhukhu maitele a u hama arali ri tshi khou amba nga u hama mafhi a kholomo kana a zwi tshifuwo tshine mafhi a hone a ḽiwa vhavho rabulasi vhaṱuku musi asathu vha na mitshini u thola vhathu, a tshi thola vhathu arali hu tshi khou hamiwa kholomo a i ya vhofhiwa milenzhe vhathu vha kono u hama mafhi aḽani u swika vha tshi yo fhedza ngauri arali wa sa i vhofha i ya iya raha kholomo i tea u vhofhiwa musi hu tshi i hama. Mara vhunzhi ha vho rabulasi vhaṱuku vha musalauno vha vho kona u swikelela mitshini yo u hama mafhi a vha tsha tou thola vhathu uri vha ḓe vha hama mafhi.

Ndo no vhuya nda thusa kha u ṱhukhula khuhu hu to vha uri musi ro no fhedza u ntsha mathenga kana u kokodza mathenga a khuhu musi i tshi vho yo tshetsheliwa zwe nda vha ndo lavhelela nda ndo vhona unga zwo leluwa, fhedzi u tshetshelela khuhu a zwo ngo leluwa ngauri u tea u vha u khou bvisa tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe tshi sale tsho dzula kana tsho ima nga nḓila i takadzaho. RI nga ita tsumbo nga lupapa lupapa lu tea u sala lo lo ima lu songo ṱhukhuwa na fhethu na huthihi u sumbedza uri muṱhukhuli wa khuhu u ya kona.

Nṋe a thi a thu u shela mulenzhe kana u vhona zwifuwo zwi tshi kho vhulawa tshithu tshine ndo no to tshi vhona ndi nga si ri tshi khou vhulawa ndo to vhona vho mbudzi i tshi vho viwa mukumba, musi vha tshi ya vhulaya na musi vha tshi thoma u i vhulaya a thi ngo vhona tshithu ndo to ndo vhona vhono vha tshi vho i vhofha milenzhe vha tshi kho i nembeledza nṱhani hori uri vho i vhulaisa hani hani a thi ngo zwi vhona.

Kha sialala yashu ya tshivenḓa kana kha mvelele ya vhavenḓa kanzhi vhafumakadzi a vha tendelwi u vhulaya zwifuwo zwifuwo zwi ngaho dzi mbudzi na kholomo, a si kanzhi u tshi nga wana mufumakadzi o fara lufhanga a tshi kho vhulaya mbudzi kana kholomo nga maanḓa muṱani hune havha na vhanna na vhakalaha na vhakegulu a si kanzhi.